Abantu abaphila nokukhubazeka kumele bezethembe bona kuqala, ngaphambi kokuba bephumele emphakathini. Bejwayele nokuphila ngokukhubazeka, bamukele indlela abadalwa ngayo. Nathi emphakathini kumele sibaseke mayelana nesikolwe, kakhulukazi ezikoleni. Kumele nothisha bebeseke kanye nabafundi singabahleki sibazise okuthi nabo bangabantu. Even emfundweni ephakeme, kumele sibaseke kakhulu ukuze nabo bezofunda bebe ngabantu befane nathi.

Indawo yangakithi ayinazo izinsiza zokuthutha abantu abakhubazekile ngoba yindawo esemakhaya. Nezibhedlela ziqhelile kanye nemitholampilo. Babhekana nezingqinamba uma kumele beye emtholampilo. Into engenziwa endaweni yangakithi, inkinga yokuqala umgwaqo asinawo. Uma kungafakwa umgwaqo ugraveli ingene emakhaya ngamakhaya. Lapho okunemihosha khona kufakwe amapayipi amanzi, kungalekelela kakhulu.

Indlela engasiza lokhu ukuthi amantombazane angakithi kumele ajwayelane nomtholampilo ukuyohlela. Ukugwema ukukhulela kanye nemitholampilo, umnyango wezempilo ukhiphe izimoto ezingomahambanendlwana. Ezitobhini zangakithi ezikoleni ukuze abantu bekwazi ukufika bezohlela. Ngoba abanye ubude bemitholampilo begcine bengeyanga bevilapha. Kanti uma kuseduze bekhiphe izimoto zemitholampilo zihambe zimemezela. Wonke umuntu uzophuma uzogqugqumezeleka ukuvimba ukuzala.

Into engasiza lo wesifazane ukuthi aye ekhanseleni, ikhansela lizofonela emtholampilo. Umtholampilo uzokhipha izimoto ezingomahambangendlwane. Ziye ezikoleni ezisondelene nezindawo zangakithi, emagrawundini. Ilapho-ke owesifazane oyobe esethola khona ukusizakala. Mayelana nokwangaphansi, owesifazane angatshela futhi ikhansela. Ikhansela lizokufonela izinhlangano ezingenzi nzuzo, izona ezizokwazi ukuzonikela ngokwangaphansi.

Akusizi ngalutho kudala umonakalo umuntu kubalulekile ukuthi aye emtholampilo uma ezizwa engaphilile. Ngoba umtholampilo noma ngabe awunayo imishini yokukuhlola ngaphakathi kodwa uzokunikeza incwadi. Bese udlulela esibhedlela lapho ozothola khona imishini emikhulu ezokwazi ukuthi konakele kanjani ngaphakathi. Kanti imithi yesintu ibheda ngokuthi uzolokhu uphuzile ungaboni ngaphakathi ukuthi kwenzakalani. Bese kugcina kudala umonakalo omkhulu.

Ngithi mina kubalulekile ukuhlela umndeni ngoba lokho kuvimba isimo sendlala egcekeni. Ngoba uma singaphika nezinkolelo uzolokhe abesifazane bezala bandisa izingane ezizodala ukuhlupheka emakhaya. Kubalulekile ukuhlela umndeni ingane uyizale ngoba usuyidinga.

Ngingakhipha izincwadi ezibhaliwe ngizinameke ezigxotsheni zogesi, emadolobheni, nasey'ndaweni ezisemakhaya. Ngifike nasezikoleni, ngikhulume nabantwana, nasemadolobheni, emarenki la okugitshelwa khona amabhasi. Ngihambe ngimemezele ngoba izona izindawo ezigcwele abantu. Bayofike bexoxe ngisho emakhaya, ey'motweni, emabhasini, ey'timeleni bazobe bexoxa ngakho.

Ukuthi nje abantu befundiseke ngesifo sofuba ukuthi, uma bekhwehlela uvala umlomo. Uma uzizwa usukhohlela sekudlule amasonto amabili kumele uye emtholampilo. Kuze uzothola ukuhlolwa ukuze lokhu kuzonqanda ukuthi ungaze uthelele umndeni wakho. Ulokhu ukhwehlela ukhwehlela kanti usungenwe isifo .

Umngani wami ngingamukhuthaza ukuthi ayiphuze imithi yokhwantalala. Ngingamtshela ngobungozi bokhwantalala ukuthi ugcina uhamba emhlabeni. Kubalulekile ukuzinakekela, anciphise nokucabanga kakhulu, afunde nokwamukela isimo lesi asabhekene naso.

Ngingenza umkhankaso wami ngokuthi ngihambele izikole zamabanga aphansi namabanga aphezulu. Ngihambele ezindaweni la kugitshelwa khona emarenki amabhasi, amarenki amatekisi kanye nosomatekisi. Kanye nasezitimeleni okuyilapho okugcwala khona abantu. Uma ngikufundise labo bantu, ibona asebeyofike bedlulisele ulwazi. Kulaba abantu asebekhulile abangasakwazi ukuhamba.

Ayikho enye indlela angayiza, ngingamtshela ukuba azithibe yonke le nyanga. Alinde kuze kube emtholampilo uyawathola amaphilisi okuvikela inzalo. Ngingamshumayeza ngokuthi kubalulekile ukuzithiba kugcina uphilile.

Kungaba nobumbano oluhle kakhulu. Miningi imithi engaphuma becobelelana ngolwazi. Baningi abantu abaphila, maningi amakhambi abalaphi bendabuko abawaziyo. Kanye nezihlahla nemithi, namagxolo abayaziyo yokukhanda amaphilisi.

Ngiyakutshela weMaSibiya umtholampilo walendawo yangithi, hhayi usebenzile. Umkhulu walaphaya kwaNxumalo uwile esey'nkomeni waphuka, walimala, wahlatshwa ameva. Nje ephuma igazi ngendlela onompilo abandize ngayo beya kuye beyomuwasha igazi bamsulwa kahle, bamufaka i-surgical spirit. Bamfaka umuthi, bambhandisha, bambhandisha, bambhandisha. Baqede bamnikeza induku ukuthi akwazi ukugxalela ahambe ayofika ekhaya. Siyabonga indlela abenze ngayo waze wayisizo umtholampilo .

Ukubafundisa ngokuthi abafunde ukuzithiba ocansini uma besebancane, belinde isikhathi okuyisona skhona esibalungele. Ubatshele ngokuthi ubungozi bocansi umphumela wakhona ukukhulelwa noma uthole igciwane lengculaza. Ngakho kubalulekile ukuzigcina.

Mkhulu uNdlovu ngicela uma usuya ka-SASSA uphathe ikhophi yomazisi yakho, uphathe incwadi yekhansela. Bese uya ebhenki uyofuna i-bank statement, ilokho kuzokusiza kakhulu. Uma uphathe lezo zinto isicelo sakho siyoba impumelelo kakhulu. Uma uganiwe uphathe nencwadi yakho yomshado.